Movie tseo ke di ratang di pedi, ke Passion Of The Christ e qalang. Ya tsatsi le ne le hlahisa ha Morena Jeso a ne a thakgiswa sefapanong. Movie o na na ka ho kgetheha, o ile wa etsuwa ka tsela ya hore ho utlwahale le ho bonahale tsatsing leo le morena Jeso ana a thabiswa ka lona. Hore ho bile jwang, hwa etsahalang, ka nako efeng, ka mokgwa ofeng. Jwale ke utlwile ke ratile haholo. Wa bobedi ke The Pursuit Of Happiness ya Willy Smith. Moo o na bua ka mathata le maima a ileng a kopana ng le ona e le motho wa monna lemong tseo. Wa hore yena ha ana a phela le ngwana wa hae a lahlehelwa ke tsohle, o ile a phela jwang.

Hello. Data ya ka e fedile ke sa tswa ho e reka, ka nako eo ke mpa ya bosiu. Taba ya ka ya bohlokwa ke hore data ena ha ke soka ba ke e sebedisa. Ke ke itlwaetse ho reka, be ke e sebedisa tsatsi le latelang kapa hora tse mmalwanyana kamora hore ke reke. Ntho e ke sa e utlwisiseng ke hore ho ile hwa etsahala jwang ka data ya ka. Hoba ha ke soka ba ke kena kae kapa kae. Ke search-a ka yona, kapa ke etsa dintho tseo ke tlwaetseng ho di etsa. Ke kopa thuso, maelana le taba ena. Hoba network ee ke na le dilemo ke e sebedisa. Nka utlwa bohloko ha nka tlameha ho e tjhentjha ke ye sebakeng se seng kapa network-eng e nngwe hore ke kgone ho fumana tshebetso e betere.

Taba ya pele, ke tlo fuputsa. Hore sebaka se se ngotsweng ka nna, kapa koranta e ngotsweng ka nna. E nka ditaba tsenana kae, e di tsebile ho mang. Hona hape a na ke mang motho a ngotseng ditaba tsa mofuta ona ka nka. Ke ntano fuputsa hore sebaka sa bona se tholahala kae, kapa dinomoro tsa bona kapa ba fumanehana ka tsela e jwang haeba ke mohaleng. Ho feta moo, ke tlo tlameha hore, ke ye ho bona. Ke botse ho etsahala jwang. Ba tlose le taba tseo tse seng nnete ka nna. Haeba hosa kgonahala, ke moo ke tla qalellang ke ba fumanela tsela ya hore ke a ba qosa jwang. Hoba ba ntshenya lebitso, ke le motho a tummeng a tsejwang.

Taba ya pele, ke ho fuputsa hore baetapele bana ba ba tswa sebakeng se feng. Haeba ke masepaleng, ke tlo tlameha ho fumana office ya boetapele bana ke ho botsa ho etsahala jwang. Hoba bohloko ba taba ke hore, taba ena ya marangrang a e ne sa thuse feela. E nthusa haholo ho batjha ba kgonang ho kena social media. Haholo-holo tabeng ya ho paka kapa ho thusahala ditalente le bokgoni boo ba nang le bona bakeng la ho hola. Le hore batho bana e kgone hore e fana ditaba tse potlakileng ka baka la marangrang ana fumanahalang ha bobebe.

Ha ke na le ditaba kapa dintho tse ke tshwanetseng ho di etsa internet-eng tsa bosibu. Ke kgona hore ke ipehele nako, ya hore ka nako e itseng, ha internet e tholahala hoseng ka matjeke. Ke tsohe, ke fihle ke etse mosebetsi o ke tlamehang ho o etsa. Ka matsatsi a mang, o fumane motsheare kapa hoseng ha ke kgone ho etsa mosebetsi ya ka hantle. Jwale hara bosiu ke kgona ho etsa mosebetsi hantle. Ebile dintho di iketlile ho thotse ho le monate ho sena di kgathatso kapo ditshitiso. Mme ke etse dintho ditaba tsa ka tsa mosebetsi le tsa private, jwalo seka ho shebella di-movie.

Ho monate haholo ho mamela seyalemoya. E seng feela tabeng ya hore o tseba dibohudi, le ditaba tse potlakileng kapa tse tummeng tsa nako tseo, kapa tse tjhesang. Empa haholo-holo monate wa ho utlwa dipina tse ntjha tse hlatswang ho . O kgona hore o di mamele, o ntano di-dwnload ka baka la hore o le utlwile seyalemoyeng. Le hore ke tsa bo mang, ba tswang kae. le be monate ditaba ke hore di fihle tsebeng tsa motho a tshwanang le nna, a mamelang seyalemoya ka matsatsi ohle. Ka dikoloi, ka di-public transport-o ng, le hona ka tlung. Ha re ituletse re iketlile, re sebetsa.